Babereki ba dipolase ba kopana le dikgwetlho tse dintsi ga ba ka bereka bosigo gonne ga go a siama gore ba bereke bosigo go le lefifi, bangwe ba bone ba ka lwala ntlheng ya gore maemo a bosa ga a nna sentle mo gare ga bosigo o fitlhele go le tsididi serame se a ba koafatsa ga ntse se ba tsena. Bangwe ba bone ba ka welwa ke metšhini e ba berekang ka yone gonne ga ba bone sentle go lefifi, basadi ba ka fitlhela ba beteletswe ke batho ba ba kotsi mo gare ga bosigo, ba kopana le diphologolo tsa naga tse dikotsi di a ba loma, o fitlhele bana le malwetsi a a farologaneng, go bereka lobaka go ka ba fitlhisa gore ba lwale sebaka.

Fa ke ne ke tlhama course-o kwa college-ing, ke ka rata ga batho ba ka itse go fetisa ka temothuo re ba fe gore ba nne le kitso e ntsi gore temothuo e simolola jang le gore o bereka jang gore dilo tsa gago di kgone go dula di siame mme seo se ka thusa le gore batho ba feleletse ba atlegile mo temothuong.

Go botlhokwa thata gore balemirui ba nne le baemedi ba mokgatlho gore motlhang ba kopana le mathata mo mmerekong ba nne le batho ba ba tla ba buelelang ko pele ba seke ba tsiediwa ke bathapi ba bone ko mmerekong gonne badiri ba le bantsi ba tsiediwa ke batho ba ba hirileng. Mo nakong ya go tshwana le e, mongwe le mongwe o tshwanetse gore a nne a tsenela mekgatlho ya badiri ko meberekong gore le motlhang mathata a tlhaga e ka nna mathata a go kobiwa, e ka nna mathata a go lwala, bathapi ba gana go le fa madi a lona mme mokgatlho o tla kgona go lebelela o le thusa, o ka lwela le ditshwanelo tsa lona.

Maemo a bosa a ama thata mo dikgwebong tsa temothuo. Batho ba kopana le dikgwetlho tse di farologaneng jaaka go ka nna le dipula tse di sa emeng, dipula tseo di lematsa dijalo mo e leng gore batho ba kgwebo ba a latlhegelwa. Go latlhegelwa ke dijalo-jalo go dira le gore babereki le bone ko mmerekong ba seke ba tlhola ba na le mmereko seo se dira le gore bathapi ba feleletse ba fokotsa badiri ko mmerekong, go dilo tse di farologanang, ba latlhegelwa ke madi.

Ditshingwana tse di mo marulelong di ka nna le seabe sa gore di seke di a utlwalela ke letsatsi gore dinonyane di seke di a ja dijalo ga go ntse jaana go bontsha fa di nonofile le mmu wa tsone o bontsha o nonofile thata. Seo se thusa thata gore dijo tse di jetsweng di gole le dintle.

Mo nageng ya rona gore re tokafatse kabo ya matlotlo mo setšhabeng sa rona, baeteledipele ba rona ba tshwanetse go tsaya maikarabelo gonne go simolola ka bone pele ba senya ka madi ao a tlamehileng a diriseditse setšhaba le rona re le kwa tlase re ka kgona go itse gore baeteledipele ba rona ba itse go dirisa madi sentle.

Tlhabololo ya motho mo temo ke maikarabelo a gagwe gonne seo se go thusa gore o nne le kitso e ntsi ka dilo tsa temo, o feleletsa o kgona go bona tswelelopele mo botshelong ka dilo tse dintsi mo temong, ga o kopana le mathata o a itse gore o tshwanetse gore o bereke jang gore o kgone gore mathata ao a seke a fetelela. Batho ba le bantsi ba ba senang kitso e ntsi ka temo ba tshwanetse gore ba simolola ba batle thuse ko bathong, ba patele batho dilo tse dintsi jalo di feleletsa di senya le madi le go ithuta gore dithoto tsa temo di tlhokomelesega jang. Seo se feleletsa se go thusa ga o le motho wa temo go nna le bokamoso jo bo siameng ka lebaka la dilo tseo.

Re na le merogo e e mentsi e e farologaneng mo Setswaneng e e leng gore batho ba bangwe ga ba itse ka one re na le morogo wa thepe, re na le morogo wa roto, re na le morogo wa lephutse, re na le morogo wa dinawa, re na le morogo wa mogaga, re nale morogo wa lerotse. Merogo e mengwe e re kgona go e tsaya o apeye, o omise, o bo o kgona go apaya gape.

Mqungo ga a jalwa ga a tshwane, jaaka apole e na le dithotse ga o e jala o tsaya dithotse tse o di tsenya mo mmung o epa o di tsenya mo mmung o khurumetsa o tla nna ntse o tlhokomela. Banana yone, o dirisa matlapi gore o di jale matlapi ao ke one a tla feleletsang a ntse bereka go a tlhokomela go nna o nosetsa ke gone fa maungo a gago a tla nnang sentle.